Into ethi qatha engqondweni yam xa kuthethwa ngomsebenzi wokuqhuba ilori ethutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika, yimeko yezokhuseleko kanye nemeko yeendlela, ezinde indlela kanye nobunzima bazo. Imeko yokhuseleko nakwezo ndlela zinde zinzima.

Ukuba umsebenzi wam kukuqhuba ilori ethutha imithwalo enzima phakathi kwamaphondo aseMzantsi Afrika, izinto endinokuzithatha ngalo msebenzi ingaba kukufunda ulwazi olutsha, kukubona iindawo ezintsha endingazaziyo kanye nokuba nomsebenzi ozinzileyo.

Ukuba ndingu mkhweli weteksi xa kunoba khona ingxabano phakathi komqhubi nabanye abaqhubi bamateksi, ndingaziva ndingaphephana kwaye ndinoxinzelelo kuba iingxabano zabo azidli ngokuphela kakuhle, ukanti abanqandeki. Ndingaziva ndinokukhathazeka kuba ingxabano yabo okanye ukuxambulisana kwabo kungagqibela sele kuchaphazela nam ndingumkhweli ndibe ndingangeni indawo kwingxabano yabo.

Xa ndinokuzifumanisa ndikule meko yokuba ibhasi ibe kanti angathi ayizulenza ixesha ngale mini, ndingaziva ndiphatheke kakubi, ndiphoxekile kwaye ndikhathazekile. Kuba andinguye umntu ongathandiyo ukufika kwangexesha emsebenzini, loo nto ayinondiphathanga kakuhle. Kodwa ndingazama ukwenza iinzame zokunxibelelana nabaphathi bam emsebenzini, ndibazise ngemeko endijongene nayo ngaloo mini. Ndibaqinisekise futhi ukuba ayinakuphinda yenzeke kuba ndingathi xa ndibona ukuba iza kuphindeka, ndikhawuleze ndenze imizamo yokuba ndifike kwangexesha emsebenzini.

Phakathi kwebhasi neteksi, endicinga ukuba ikhuselekile phakathi kwazo ingaba yibhasi kuba abaqhubi bamabhasi bayalungiselelwa ukuba baqhube amabhasi. Bayaqeshwa, banezakhono ezidingekayo ukuze baqashelwe ukuqhuba amabhasi. Ukanti abaqhubi bamateksi abanazakhono, abananto ethi bayaqeshwa. Futhi amabhasi amanintsi anee-cameras, yiloo nto ndicinga ukuba aphephile.

Ukuba umntakwethu ufuna ukusebenzisa ibhayisekile xa ebheka emsebenzini ekuseni ngeenjongo zokubekela itrafikhi, nantsi imicelimngeni anokuhlangabezana nayo. Yimozulu etshintsha rhoqo ngokungalindelekanga, ziindlela zokuhamba zebhayisekile ezingalungiswayo, ibe kukube yindawo yokubeka ibhayisekile akufika emsebenzini. Ukanti akunomongela ixesha ukuhamba ngebhayisekile, kungamthatha ixesha elide ukufika emsebenzini. Loo nto ingamenza ukuba kufuneke akhawuleze avuke kwakusasa.

Kwimeko enjalo umntakwethu nokuncedakala kuba akanako ukuba noxinzelelo lokuxinga kwitrafikhi ekuseni ukanti ingamongela imali. Ineendleko eziphantsi ibhayisekile kuba akufani nokubhatala itekisi mihla nezolo ubheka emsebenzini. Ayifakelwa kwanepetroli ibhayisekile.

Molweni, ndiyathemba ukuba ndiphilile. Ndifuna ukucacisa impazamo enkulu eyenzeka malunga neenkcukacha zam zokuhamba. Ndathenga itikiti yenqwelomoya ukusuka eKapa ukuya erhawutini kodwa xa ndifika kwisikhululo senqwelomoya ndifumanisa ukuba igama lam livela phantsi koluhlu lwabantu abaya eThekwini. Ndicela ukuba niyilungise ngokukhawuleza le mpazamo kuba iza kuthintela iingxaki zam zokuhamba kwam ndibheka eRhawutini. Andiyi eThekwini, ndiya eRhawutini koko ndineenjongo zokuya eRhawutini. Ndicela ukubuza ukuba ingathatha ixesha elingakanani ukulungiseleka le mpazamo? Kwaye ndicela nindiqinisekise ukuba ndiza kukwazi ukuya kufika ngexesha kule ndawo endifuna ukuya kuyo kuba le mpazamo andingethandi ukuba iphazamise izicwangciso zam.

Molo sisi, ndiyaxolisa ukukuphazamisa ungandazi. Ndiyayiqonda into yokubana asazani koko ndicela undixolele. Ndiyaqaphela ukuba esisu sakho sinengxaki kwaye ngoku asikwazi ukulala ebhasini ngenxa yentshukumo eyenziwa sisisu sakho, kunzima ngokuphefumla. Ndicela ukukucebisa ukuba ucele umqhubi akumele endleleni ukwazi ukuzikhulula endaweni ephephileyo ukuze sikwazi ukuqhubeka nohambo lwethu kakuhle kuba ngoku sizama ukulala, akulaleki sonke siyaphazamiseka. Ndiyaxolisa kwakhona ngokukuphazamisa.

Iingenelo ezintathu ezinokwenzeka ukuba urhulumente enze ulungiselelo lokuba kubekho izithuthi zasesibhedlele, ingaba kukuphucula ezokhuseleko, ingaba kukunciphisa iindleko zomsebenzi, ingaba kukunceda uluntu lukhawuleze lufike ezibhedlela.

Xa singajongana nale meko sinomhlobo wam, ndingaqala ngokuxolisa ukubonakalisa ukuhlonipha umsebenzi wakhe. Ndandule ukucela iingcaciso eyaneleyo. Emva koko ndicele isisombululo sokuba siza kubuyela njani endlini sinomhlobo wam.

Ngokwamava wam xa ndibona amabala amakhulu avulekileyo xa ndikuhambo olude lwemoto, ndiziva ndixhalabile kuba oko kuthetha ukuba kukwanda kweengozi zemoto ezindleleni. Kuba abantu baqhuba kwezo ndawo ngokukhululekileyo bengacingi nokuba kungenzeka nantoni na.

Eyona nto ndicinga ukuba ingaba nzima ngalo msebenzi kukuba ndingasoloko ndixhalabile ukuhamba iindlela ezinde ndingadibani nosapho lwam ixesha elide. Ingaba lukhuseleko lwam endleleni nakwindawo zokuphumla. Kungaphinda futhi kube kukuthwala imithwalo enzima ngelori.

Izinto endinokuzivuyela ngalo msebenzi nendizithandayo ingaba ngumrholo wam okokuqala. Okwesibini ingaba kukuhamba nabantu abanintsi umgama omde. Okwesithathu ingaba kukubona iindawo ezintsha ngalo lonke ixesha.

Ukuba umqhubi weUber endiyikhweleyo uyanuka ngokungathi ugqibele kudala ukuhlamba ndingacela ukuba amise endleleni ndicele ukwehla. Ndakugqiba ndicele umqhubi omsha ukuba andithathe andise apho bendisiya khona. Ndibe sele ndandule ukufaka isicelo kwaUber ukuba mabaqinisekise ngococeko kubaqhubi babo kuba iUber sizisebenzisa imihla yonke.

Kwimeko apho umntu endiqhele ukukhwela naye itekisi xa sisiya emsebenzini elibele isipaji sakhe endlini esinemali, ndingazama ukumcebisa ukuba afumane enye indlela anokufumana ngayo imali yokubhatala. Xa engenayo enye indlela ndingambhatalela ze yena andibuyisele akufumana isipaji sakhe.

Kwimeko yoMzantsi Afrika uRhulumente wenza amalungiselelo athile ukuze abantu abahamba ngeenyawo bakwazi ukuziva bekhuselekile. Lawo ngamalungiselelo afana nokudweba imigca ecacileyo nekhuselekileyo, ukwakha iindlela ezikhuselekileyo zabantu abahamba ngeenyawo.

Xa ndinokuhlangabezana nale meko eteksini ndingathetha kakuhle nomqhubi, ndicele andicacisele malunga noshintshi endiwufumeneyo. Ndingacacisa ukuba bendibhatale ngamalini, ndisuka phi, ndisiya phi, ndilindele ushintshi wamalini. Ndicele isisombululo esisiso.